Ke tla mo kopa hore re tle re lekole phone ya hae ho qala, re shebe hore na ha ho na data e lakang ya kena na. Ho tloha mono, re founele ba company ya data hore re kgone ho utlwisisa hore na ho etsahetse jwang. Haeba kannete ha ho na data e lakang ya kena founung ya hae, ke tla mo kgutlisetsa tjhelete kapa ke mo etsetse e ngnwe hape data, ke mo rekisetse e nngwe hape data. Re e kenye re le babedi mme ke tla ya nka taba ya teng, ke e fetisetse pele le ba service provider ya ka. Hore kea utlwisisa hore na data eo ho tla jwang hothwa e sebedisitswe empa ho sena motho ae sebedisitseng.

Hello motswalle ke re ke thabile hona, ke bone hore di-series tse ke di ratang ka ho fetisisa dia kgutla hape. Di tlo qala ho bapala ka la twelve motsheanong mme ke thabile hona. Ko re ntho e nthabisang ho feta ko hore ebile di fapane ka dinako tse di tlebeng di bapala ka tsona, e le ngwe e qala ka hora ya bosupa a mme e tlo bapala hora. Ebe ena e nngwe e qala ka hora ya leshome le yona e bapala hora. Mokgotsi Ke thabile ho na ko re ka mokgo ke di ratang.

Ha se ntho e mpe hakaalo haebaneng ditjeho di shebane le ena feela, ebile ha se motho a buang haholo ha e le hore le sebedisa dintho tsa hae. Bothata ha boyo mohlomong le ka mo thusa ho patala, empa a se ke a tloha sa beha ditjeho tsa teng mahetleng a ka ah-eh, nka se be le bothata.

Bo raditaba ba ka qoba ho totobatsa ditaba tsa batho ba tummeng tse mpe, ba se di manehe marang rang. Empa ba shebane le ha batho bana ba tummeng ba etsa dintho tse ntle, hobaneng ha ho na motho a phelang ka ho etsa ntho tse mpe feela. Ba na la mahlakore a bona moo ba etsang dintho tse ntle, empa baqolotsi ba ditaba bona ba tloha ba shebane le hore ba ba manehe ha feela ba etsa dintho tse mpe, mme ke nahana hore ba tjhentjhe pono eno ebe ba shebana le ha ba etsa dintho tse ntle.

Ee kea tseba hore na ho dula ke shebane le founu ho ng ama hakakang, haholoholo ha o tluwa tabeng tsa mahlo le kelello. Hobaneng dia kgathala empa lebaka haholo le etsang hore ke dule ke le social media-eng kapa ke shebane le phone. Ke hobaneng e nthusa ho batla mosebetsi jwalo ka motho a ntseng a dutse hae a sa sebetse, ke kena di applications-eng mona hore ke nne ke batlane le mosebetsi. Le hore mohlomong ho na le batho ba ka nhlahang leseding ka hore ho na le moo ho hiriwang teng ke e teng ke lo batla mosebetsi. tjhe yona kea tseba hore di ya nkama, ho dula ke shebane le founu empa ke batla mosebetsi.

Ke rata mmino wa Hip Hop haholo, haholo jwang wa basadi. Ho na le sebini sena se le seng se ke se ratang haholo se reng ha se bina ka mokgo a kgonang hore a fetole, fetole mantswe ka teng. Ebile hangata ha bina ke kgona hore ke ikamahanye le ena, ke bape le ena ka dintho tsa fitileng ho tsona, dintho tsa binang ka tsona. Ko re ke kgona hore ke mo mamele, ke mo utlwisise hore o tloha a tswa kae ha bina ka ntho e itseng,

Puo ya heso ke Sesotho, And-e ke hlokometse hore di-streaming tse ngata e teng. Kea kgona hore ke shebelle di-series tse buang puo ya rona, kea kgona ho shebella di-documentaries tse totobatsa puo ya rona. E ngata man dinthong tse ngata wa e fumana, mme nka re re hloka ho ibapatsa haholwanyane hore, mohlomong e se ke ya ba twenty percent ya teng e bonahalang e le di-stream-ing empa re be mohlomong fifty percent kapa sixty percent ho tlolela.